Nka mo eletsa ka mo jwetsa hore ha ile wa hloleha makgetlo a mangata kapo makgetlo a itseng ha se ho fela ha bophelo empa ke lejwe la ho hata katlehong, pele o atleha hangata o iphumana ka hara dikotsi ka hara boemo bo bobe ebile ho ba le mathata a mangata ao o fetang ho ona kapa ao o hlokanang le ona pele o ka atleha. Jwale hee o tshwanela ho sebedisa monyetla ona wa ho hloleha hore o ithute o tsebe nako e tlang. O fositse kae hore o seke wa pheta yona kotsi eo hape. Boiphihlelo bo bong le bo bong hore ke le katleho kapo ke ho hloleha e ba le thuto e fetohang mothong jwale hee o seke wa tela kapo wa ngala ka pele ho ditoro tsa hao, ka sena tsepamisa maikutlo a hao ho ntshetsa pele phutholoha.

Ho esport ho hlahella dipapadi tsa nnete, esport ke industry e holang ka potlako e kenyelletsang di video tsa di papadi tsa tlhodisano, dipapadi le dihlopha ba hlodisana ba nka dihora ntse ba ikwetlisa, ba tlotla ditsebo tsa bona, maqheka le tshebedisano mmoho ba shebe dipapadi ba di hlahlobe tse seng di fitile e be se ba ntlafatsa tshebetso ya bona. Ho ditlhodisano tseo tse bang teng ka nako eo, ho ba le mehapo e jwalo ka ditjhelete le dikgau. Esports e na le mafapha a lefang dipapadi ka tjhelete kapa dijo kapa diphahlo ho be na le dipapadi tse jwalo ka EA Sports FC, Street Fighter, Fortnite Starcraft le tse ding.

Re na le dipapadi tse ngata jwalo ka bolo ya maoto mona hee, dibapadi di raha bolo ba hlodisana le sehlopha se seng.

Eya ke dula le bona, re shebelle mmoho nna hee ka tlung ya heso, ke nna ke emeng ke le mong lehlakoreng la ka. Bona ba rata sehlopha se fapaneng le sa ka ha sehlopha sa ka se hlabile ntlha ke tsosa modumo, ke nke vuvuzela be ke ema kantle ke ba ka lerata, empa ha e le bona ba hapileng ha ho be monate hobane ke lla ke le mong. O tla fumana ba ntsheha ho sena motho lehlakoreng la ka, ebile matsatsing ana se ke itsamaela ke lo sheba bolo le batho ba ratang sehlopha sa ka, kapa ba tsamaiselane nang le sehlopha sa ka hore ha re hapile re kgone ho keteka ha mmoho le bona ho be monate.

Ke ne ntse ke nahana wena ngwana hore e kaba ntho e ntle ha o ka ba karolo ya dipapadi. Ke tsela e ntle ya ho ikwetlisa ebile e monate, ebile hee dipapadi di thusa le ka hore o be le bophelo bo botle. O seke wa kenwa ke mafu a fapa fapaneng. Ha o sebedisana le sehlopha sa ao, le aha setswalle se setle hoo ho tlo o thusa hore o ska iphumana o so o entse dintho tse sa lokang jwalo ka bo dithethefatsi le boshodu kapa ho iphumana o se o dula le dinokwane. Ebile hee dipapadi di ruta bana hore ba dule ba le molaong, ba ikwetlise nako tsohle, ba nke le boikarabelo ho diketso tsa bona. Jwale hee o tla inahana wena ngwanaka o bo so o njwetsa hore na o rata papadi e feng. Ke tlo kgona hore ke o tshehetse ho mehato yohle o tla e nkang ke be le wena lehlakoreng la hao nako tsohle.

Nna sebapadi seo ke se ratang ke Relebohile Mofokeng ya bapallang Orlando Pirates. Relebohile ke ngwana ya dijara tse mashome a mabedi. O tswa Vaal ke e mong wa dibapadi tse tlase ka dilemo. O ile a tsebahala a tuma kamora hore akore ntlha ya hae ya pele ho Orlando Pirates ke moo naha e ileng ya mo lemoha bokgoni le talente ya hae. Kasheno o susumeditse bana ba bangata ba Afrika Borwa ba lakatsang ho hola ba tshwane le ena. O bile le kelello eo ya hore ntho enngwe le enngwe ya kgoneha ebile kelello eo o e file bana ba bangata ba banyane. Sebapadi seo ke sa se rateng ke Thembinkosi Lorch ka baka la hore o na le boikgantsho bo bongata haholo.

Siya Kolisi, ke mokaptene wa rugby ya sehlopha sa South Africa, ke mo ratela leeto la hae le susumetsanang, ho tswa boimeng le bothateng bo a fitileng ho bona ho ba a e tella sehlopha sa di-Springbok. Karolo ya hae ebile e matla ho bontsha tshepo, kopano le kutlwano. O ikamahanya le dintho tse ding tse ngata tsa bohlokwa ho fetola maphelo a batjha le bana ba mona South Africa. O na le lenaneo le fanang ka monyetla ho dipapadi. Ha se sebapadi fela, empa hee ke moetapele a hlomphehileng lebaleng la rugby le bophelong ba hae.